Ngingayichaza ngokuthi njengoba singamaZulu sinobuntu, ubuntu buchaza ukuthi sibumbene, sibambisene futhi siyamazi omunye umuntu.

Ngizizwa kahle mina ngoba lokho-ke kuchaza ukuthi asibukelani phansi siyizwe, umuntu ugqoka into akayithandayo enhle kuye emfanelayo futhi ngoba kusho khona ukuthi lokho-ke sibumbene.

Ukuthi indoda mele ilandele imigomo nemibandelo etshelwe abazali bayo, yenze njengoba kufanele. Njengoba kufana nokuthi uma izothatha umfazi, kuzomele ikhiphe izinkomo ilobole ngaphambi kokuthi ibe nomfazi.

Into engasoze yahlala kahle neze leyo-ke ngoba ukuphucwa into owawuzitshela ukuthi izoba ikusasa eliqhakazile kuwe, akusiyo into enhle ongaphinde uyishiyele nezizukulwane zakho, zikhone ukuthi ziphile ngayo mihla namalanga noma ungasekho. Lokho-ke kwenza umphakathi uzizwe ungaphephile futhi ungabalulekile ngaleyo ndlela, kwashintsha izimo eziningi.

Kubaluleke ngokuthi utshengisa ukuthi uzizwa kanjani ngaleso sikhathi futhi kubaluleke ngani ukuthi udanse ngaleso sikhathi leso, ubungaze lokhu okusuke kwenziwa ngaleso sikhathi.

Uhulumeni kumele ebeke kuqala ukudla komphakathi ukuze abalimi bezokhona ukuthi bezuze umnotho nabo.

Kubaluleke kakhulu ngoba usuke ebikwa nasemadlozini ukuthi bemamukele, bemazi nokuthi uwubani? Uzalwa kuphi? Uzalwa ubani?

Ukuthi nabangasekho nabokhokho bayakhona ukuthi bemamukele, bemuphe indlela ukuthi ephile kanjani kulo mhlaba nokuthi kubaluleke kanjani ukuthi ebe indoda eqotho, ekhone ukuthi ekumele konke akazohlangabezana nakho.

Izinkolelo zendabuko zibaluleke kakhulu, zingenze ukuthi ngazazi ukuthi ngiwubani ngoba mangithandaza ngiyazithola izimpendulo ngaso sonke isikhathi. Lokho-ke kuyasho ukuthi ngokomoya ngiyaxhumana nomdali wami ngaso sonke isikhathi uma ngimudinga, lokho kuyosisiza ukuthi siphile ngokomoya, siphilisane kanye naye ngaso sonke isikhathi.

Ikakhulukazi umculo, umculo wamanje njengabo-hip hop, ukushintshe kakhulu isiko lasekhaya ngoba uthola izingane ezincane sezimamela i-hip hop, lapho-ke ikhuluma intamba nokunye nokunye engingakubala, ayifundisi intsha yamanje ukuthi ikhule kanjani and iphile kanjani ngokulungile.

Okubaluleke kakhulu ukuthi makwenziwa ukudla kwesintu, bayaqinisekisa ukuthi bayenza yonkinto ngobucophelelo, njengokupheka inhloko, bayipheka ngale ndlela yokuthi iphekwa amadoda noma amanqina noma mebeqala nje behlaba inkomo bezopheka okwangaphakathi, kuyagezwa, kubanjiswane ukuthi wena uzokwenza lokhu nawe wenze lokhu ngokucophelela.

Amakhono adingekayo, kudingeka umuntu okhonayo ukuthi ecophelele noma iyiphi into akayenzayo, njengoba ngizolinganisa ngokuphekwa kweklabishi namazambane, mele ukwazi ukuthi uwacwecwa kanjani, uwasika kanjani futhi nokuthi noma uyokha imfino uyikha kanjani, uyigeza kanjani? Lapho kuyabanjiswana ukuthi lo uzokwenzani nalona uzokwenzani futhi lokhu kwenziwa kanjani?